Ha ke tloha Qwaqwa, ke lebile hola Matatiele. Re ile ra emisa, sebakeng se bitswang Bolawa. Moo ebang re ne re tshela mafura a teng. Ebile re reka dijo, re sebedisa le ntlwana. Ke ile ka thabela haholo hore re emise. Ka hobane ke la thola nako ya hore ke ikotlolle, ke ntano ho utlwa moya o ka ntle, o batang o maphodi, o nhlaphollang. E ne e le nako e ntle haholo ya hore ke otlolle le maoto aka ka ha, tsela e bang re tsamaile haholo ho tloha Qwaqwa ho fihlella sebakeng seo, ke tsela e telele le le haholo motho o le ka koloing. Ka hona ne ke hloka hore ke mpe ke tswela kantle, hore maoto aka a tlohele hoshwa bohatsu a otlolohe. Le madi, a tsamaye hantle mmeleng.

Dumelang. Lebitso laka ke Disimelo Mmatli. Ke tswa ho la Afrika Borwa. Ne ke kopa thuso, ka mekotlana ya ka e mmedi, e lahlehileng, e ke sa kgoneng ho e fumana. E meholo, mme e mmala o motsho. E na le solo-tape, e mmala o sootho. Ke e ngotse mabitso a ka ka t-pex e tshweu. E bang e ngotswe Disimelo Mmatli. Ka ngola le hore ke tswa Afrika Borwa. Ke a nahana hore e lahlehile ka mora hore bahlahlobi ba mona airport, ba enke ho hlahloba hore na ha hona dintho tse bang ha dia dumellwa, tse bang ke di tshehetse ka hara mekotlana ya ka. Ka ha ke basebetsi mmoho le lona ka boikokobetso, ke a tshepa hore le tla ba fumana ke ntano fumana mekotlana ya ka. Ke kgone ho thaba le nna.

Ke nahana ka hore bahahlaudi, ha se hangata e bang ke batho ba monanang naheng ya rona. Ke batho be bang ba tswa naheng ka bophara. Lefatshe ka bophara. Ka hona ke ntho e ntle hore ho ba le batho ba bang ba ba tataisa, be bang ba ba ruta tse bang ba tlamehile ho di tseba. Hore ba hle ba kgone ho una molemo o itseng. Ha se hangata hore di phoofolo tsohle tse hlaha, tse bang ba di bona, di a tholahala lefatshe ka bophara. Ka hona ha ba tataiswa, ba tla kgona ho ithuta ka tsona, ba tsebe ka tsona, mme ba tsebe hore ha ba tlamella ho tsamaela haufinyana le tsona kapa holenyana le tsona. Hoba ha ba tsebe hore na dikotsi ka hokae. Ke ntho e ntle hore ho be le batho be bang ba ba tataisa, ka ona mabaka ao.

Motswalle le kae? Ke na le mathata monana. Ke kopa o mmamele mme o mpe o be motho o tla nthusa, ke o tshepile haholo. Motswalle ke mona ke sa tswa ka hara tunnel ena e telele. Ke lebile monana Kapa. Kea tshepa hore ha ke o sokodise. Ke felletswe ke mafura, tseleng. Ka ha tunnel ena e telele, e ntjelletse mafura hoo e bang, koloi ya ka e eme monana. Mme ke shebile hore letsatsi la matobatsana, le a dikela. Ke na le letswalo la hore re tla qetelletse se re tshwara ke dinokwane. Ke kopa o tle o tlo nthusa, o tlo nthusa hore koloi ya ka empe e fihle moo e yang e phephile. Le rona maphelo a rona a fihle mo ebang ntse re ya teng, re phephile. Ke a tshepa motswalle wa ka hore o tlatla o tlo nthusa, mona moo ke leng teng.

Ka boikokobetso mothusi, tekete enana ha eso sebediswi. Ka ha ke sa tswa ho e reka di horeng tse tharo tse fetileng. Ke reka website-eng, e bang ya tshepahala haholo. E bang le wena ha o e sheba, batho bohle ba e fa five star. Hore e tshepahala hole ho kae. Ha ke utlwisise hore e sebeditse, ke qeta ho e reka dihoreng tse tharo tse fetileng. Ho sena motho e bang o kile a e tshwara, kapa a hena henana le yona. Ha ke ya thaba haholo ka tshebeletso ya lona. Hoba le njwetsa tsa dintho tse bang ha ke di utlwisise, ha ke di utlwisise. Ne ke ka lakatsa ho bona manejara wa hao, hore a tlo nthlalosetsa hore tekete ena e bang e qeta ho e reka e seng kgale. E sebedisitswe ke mang, ha jwang.

Kgotsong. Ne ke kopa thuso ya ambulance. Ho na le mme e bang, ke mohaisane wa ka. O na le bothata, ke motho e bang o na le lefu la tswekere. Ka hona kea bona hore o na le bothata haholo, ha kgone ho ema, ha kgone ho ja. O re ha bone mahlong mahlo a hae a lerotho. Ke kopa le mo tlisetse ambulance ka potlako. Moo re dulang teng, o theoha Plantation-eng, o theohe ka tsela jwale o kganne o kganne, ha o fihla, o ye ka ho le letona. O tla bona motse wa hae, e bang ke mokgoro le heisana, le rontabole e nngwe hape. Ka moo o ka tholang mme eo wa batho e bang o hloka thuso ya lona ka potlako. Ke kopa le tlo mokuka hoba ha re batle hore tse mpe di etsahale ka ha re sa mohloka, ke motho wa bohlokwa setjhabeng. Kea le kopa, phakisang.